Ke ile ka thaba haholo ha ke fumana molaetsa o reng kadimo ya ka ya tjhelete e tjhahetse monwana. Le ha mpa kene ke sa lebella lebitsong la hoba kena le dikoloto tse ngata. Empa hona ho tlo nthusa ka tsela ya hore kadimo ye ya tjhelete ee, e tlo patala dikoloto tsena tse salletseng morao ebe ke sala ka e salang. Mme hoo, ho tla be ho nthusitse haholo. Ena e setseng ke yona e ke tla phetha mabaka a mang ke a hlokang le ho sebedisa tjhelete eo e setseng ka tsela ya hore e nthuse hore ke etse ditlhoko tsa ka tseo ke di hlokang tsa letsatsi le letsatsi. Ha feela e nthusitse ho patala dikoloto tsena tse salletseng morao, dikoloto ha di a loka. Ha ke sa tla hlola ke kena dikolotong ka tsela eo hape.

Ha o lokela ha o lokela ho nka kadimo ya tjhelete bankeng bakeng sa ho reka ntlo. Banka e sheba dintho tse tshwanang le tsona dikoloto le hore na o di patala ka tsela efeng? Hape nthwe nngwe hape e ba e shebang ke hore na wena jwalo ka motho, tjhelete eo oe fumanang ya lekeno ke tjhelete e kae? Na o tla kgona ho kgutlisetsa tjhelete eo ya loan-o ho bona hape na? Hobane kamora kadimo eo, ba tla lokela hore ba tsebe hore na ba tla kgona ho hula kgwedi le kgwedi hore ba thole tjhelete ya bona eo ba ileng ba ho kadima yona na?

Motswalle wa ka taba ya hao ya ho kena dikolotong le bo matjhonisa e ho tjhonisa ho feta hobane e re ke o fe mabaka ke anana. Ha ebe o shota ka tjhelete kgweding ee, kgwedi ha o nka tjhelete ya bo matjhonisa ho lokile e tla o thusa kgweding ena. Empa ha o lokela ho e kgutlisa, oe kgutlisa e menahane haholo ka tsela e phahameng ebe o hloleha ho e kgutlisa. Ke lona lebaka le leholoholo le etsang hore motho ha kile a kena ho bo matjhonisa ebe ha a kgone ho tswa ha bonolo. Ha o so o patetse tjhelete eo oe kolotang, eo siya o sena letho hape mme o lokela ho kgutlela ho bona hape hobane phahello ya bona e ngata haholo, mme seo o ka se etsa kgwedi le kgwedi. So ho bohlokwa haholo hore o tswe ho bo matjhonisa.